Ke maikutlo a bohloko, ka hobaneng ka nako eo o tla fumana e le hore motho wa e hloka ntho eo e hlahisitsweng mo papatsong eo. Jwale hape ha ho kgutlwa ho etsuwa ntho e jwalo ka maikutlo a motho ha ho be monate.

Tender ya ka e ka ba tender ya ho clean-a mane di-clinic-ing tsa mmuso le dipetlele. Ka hobaneng ke ile ka makgetlo le makgetlo sepetleleng sa mmuso re yang ka makgetlo le makgetlo, o tla fumana ho sa kolomakuwa. Dintlwana tsa teng di le ditshila. Jwale ka tender e ya ka, ke re nna nka tlisa phetoho ho dipetleleng tsa mmuso. Jwale tender ya ka e ka ba tender ya ho clean-a kwa dipetleleng.

Ha ke bone hore batho ba mahaeng ba kgona ho fumana ditshebeletso tsa boleng bo hodimo tsa bophelo. Ka hobaneng o tla fumana e le eo ka hobaneng.

Ho bohloko ho fumana hore o rekile dipilisi a the ke tsa mokokotelo. Le hona hape e le tsa mokokotelo di ka fihla di senya masole a mmele wa hao. Jwale hwaa hlokeha hore motho ha reka dipilisi a tsebe hore ke tsona tsa ma nnete, e seng mokokotelo oo. Ka hobaneng mokokotelo oo o ka qetella o re entse hore mmele wa rona o seka hlela o sebetsa hantle. Ebile o kgutle hape o re senyetsa le masole a mmele.

Ee, nna ho ya ka nna ke bona e le ntho e lokileng. Ka hobaneng e kgona hore thusa ho fokotsa teenage pregnancy. Bana ba imang ba sa ntse ba le ka tlasa dingwaha di le eighteen, kapa ba sa le sekolong ba sa sebetse. Jwale family planning e a thusa ho re ho seka ba le bana ba ba ngata ba e leng hore ba ima ba sa le sekolong ebile ba sa sebetse.

Sekolo se molaong sa lebollo, nakong tse ngata ke hore o tsamaye o ilo buisana le bo malome. Ba tla tla ba o bontsha sekolong se molaong se a ka yang ho sona. Ebile ba tle ba o hlalosetse le hore se sebetsa jwang, ho etsuwang, ho batlahala le eng.

Ha e le jwalo ka nako tseno o tla fumana e le hore ke na le tjheletenyana ya hore ke ye clinic-ing tse kgolo tsa ho tshwana le bo Clicks le bo Dischem. Hore ke kgone ho fumana meriana. Hore le nna ke kgone ho fola. Ka hobaneng ho ya clinic-ing le hona ka nako eo, o tla fumana e le hore re ba ba ngata. Ha re hone le hore re thole meriana ka ofela.

Ha re le dingaka re ka sebedisana le maponesa ho etsahatsa hore re tlosa meriana eo ya ho tshasa sefahlehong, e leng hore e ka lematsa sefahleho sa motho. Re sebedisane le maponesa ka ho e tlosa pela mahlong a batho. Ebile re tsebise le batho hore ha o e rekisa, ho ka etsahala hore o tshwarwe ebile o iswe tjhankaneng, o kwallwe.

Moriana o sa otlwang setempe motho ha ka fumanwa a ho rekisa, tshwanetse a kwallwe a e se tjhankaneng. Ka hobaneng moriana o senang setempe ho ka etsahala hore o tla ho senya masole a mmele a hao. O fumane so ho na le dintho tse ngata ka wena. So ho thwe pelo ya hao ha e sa sebetsa hantle, dibete tsa hao le tsona ha di sa sebetsa hantle, masole a mmele a hao so tshwanetse re etsahatseng hore setempe se ba teng ka nako ka ofela. Motho o fumanang a rekisa moriana o senang setempe tshwanetse a tshwarwe, a kwalwe tjhankaneng.

Ditsebi di tjho jwalo ka hobaneng ha o tsuba o senya sebete sa hao. Le hona ho senya sebete sa hao, anti retroviral therapy e ka se kgone ho o thusa ha o ntse o itshenya wena o sa itlhokomele, o ntso o tsuba, o nwa jwala ho etsa le ntho tse tswileng tseleng.

Hore batho ba baholo ba seka sokola mo thekong ya dijo, motlakase le metsi. Tshwanetse ba re batho ba baholo ba seka hlola ba patala metsi, ba tle ba ithekele motlakase le dijo fela. Ka hobaneng ho patala metsi hape ho qeta tjhelete ya bona ya grant. Ba tsamaye ba ilo ngodisetsa ntho e ba reng ke indigent hore ba tlohele ho patala metsi. Ke yona ntho e mmuso e ka etsang.

Nna ha e le nna nka kgetha ho ya sepetlele. Ka hobaneng rona clinic ya rona ya mo lefelong le re dulang ho lona, ha ba sebetse ma-nurse a teng ka nako tse ngata. Jwale ha o ya sepetlele o kgona ho thola thuso ka pela. Ke ka hoo ke reng nka ya sepetlele e seng clinic ya mo lefelong le la rona, ka le thuso nka dula ke sa thusiwa.

Ka dijo tse nang le bophelo ka ntle ha heke ya sepetlele. Nka etsa kgwebo ya ho rekisa dijo tse nang le bophelo, haholo for batho ba baholo, batho ba batsofe le batho ba immeng. Ke bona batho ba ka reng ba hloka dijo haholo mo nakong ya jwale.

Nna nka se o jwetse hore ho tla jwang hore di-ambulance di seka fumaneha bonolo ha di letsetswa. Ka hobaneneng di dula di dutse kwa mo di dulang teng. Rona haholo ka moo re dula moo re dula pela ho mo di-ambulance di dulang teng. O tla di bona di-ambulance ha o eme gate-ing.

Le nna ha ke tsebe hore ho tla jwang hore di-ambulance di seka fumaneha. Ka hobaneng rona re dula pele ho mo di-ambulance di dulang teng. Jwale o tla e founela ambulance ha o qeta ho e founela, ba tla o jwetsa hore ha eyo. Ntse le di bona di le teng, le di shebile. Jwale le nna ha ke tsebe or ke hore batho ha ba batle ho sebetsa, ha ke utlwisisi le nna hantle hantle hore ho tloha ho etsahala eng di-ambulance di sa fumanehe bonolo.